Umhlaba esiphila kuwona manje awusalungile neze. Sesihlala nezinyanga ezithwasela imfeshini. Uma ubhekene nesimo sokufa nokuphila, ube nebhadi uqondane nenyanga engaqeqeshekile ngale simo obhekene naso, kuningi okungamoshakala. Ziphinde futhi lezi nyanga zikumbe eqolo uma sekumele ukhokhele usizo lwazo.

Ayiyinhle neze imiphumela yalokhu ngoba, lokhu kuyalinyusa izinga lokuzala ezindaweni zasemakhaya, ngoba iningi labantu besifazane emakhaya bashadile bahlala nabayeni babo, okusho ukuthi izinga lokwenza abantwana liningi. Ebese lokhu kudala inkinga yokungahleleki kwezindawo zemtholampilo yasendaweni ngenxa yabantu abaningi abadinga usizo, abanye bagcine bengalutholanga. Lokhu kuyingozi kakhulu-ke kwabantu abanezifo ezibuthaka njengengculazi nomdlavuza, abadinga ukuhlezi besendaweni yemtholampilo bedinga usizo.

Okokuqala okungenziwa uhulumeni ukuqinisekisa ukuthi lolu daba lokuvimbela inzalo, izingane ziyafundiswa ngalo ezikoleni. Kubalulekile ukuthi uhulumeni aqinisekise ukuthi imitholampilo yalezi ndawo iyakwazi ukubaluleka kokuba nawo la maphilisi emphakathini. Baphinde bafundise umphakathi omdala ngokubaluleka kwawo. Uhulumeni kumele abese esiqinisekisa ukuthi yonke imitholampilo endaweni inawo la maphilisi, futhi umphakathi wonke unayo imvume yokuwathola.

Indlela yokuqala uhulumeni angayisebenzisa ukukhuthaza abahlengikazi. Ukuqinisekisa imitholampilo isesimweni esilungile yokusebenza. Okwesibili, ukuqinisekisa ukuthi abahlengikazi banayo imishini yesimanjemanje yokusebenza ezibhedlela. Eyesithathu ebalulekile kakhulu ukuthi aqinisekise ukuthi, yonke imitholampilo inawo ugesi namanzi.

Kulezi ndawo zokuhlala abantu abadala, kunabahlengikazi abaninakekelayo zinsuku zonke, abawufundele futhi umsebenzi wabo. Benza isiqinisekiso sokuthi nidla ukudla okufanele, niphinde nithole nemithi yokugwema noma yokwelapha izifo zabantu abadala. Okunye okuhle kakhulu ngalezi ndawo uzokwakha abangani abasha, abakhulile njengawe. Lokhu kuzosiqeda sonke isizungu sokukhumbula umndeni wakho.

Umphakathi indlela wona ongasiza ngayo ukusebenzisa izinkundla zokuxhumana, ukuze uzokwazi ukuxhumana uphinde uthole usizo kweminye imitholampilo. UMnyango Wezempilo wona ungasiza ngokuqinisekisa ukuthi uzame ukuboleka kweminye imitholampilo enawo la maphilisi nemithi, ibe izama ukuthola isisombululo sale nkinga.

Umehluko phakathi kwenyanga nesangoma ukuthi, inyanga umuntu okusizayo noma umuntu okubonela izinkinga obhekene nazo. Aphinde akugxobele amakhambi noma akugxobele imithi ozoyisebenzisa ukuqeda le nkinga noma ukuyehlisa le nkinga onayo, kanti isangoma umuntu okubhulelayo, okubonela into eyinkinga empilweni yakho ngaphandle kokukunika amakhambi noma imithi yokukusiza.

Lesi senzo singaba sihle kakhulu ngoba lokho kuzosho ukuthi, nabantu abakhubazekile sebezokwazi ukuthi izinsiza zabo bakwazi ukuyithola maduze noma maduzane nala abazobe abahlala khona. Lokhu kuzokwenza ukuthi impilo yabo ibe lula kakhulu ngoba kuzogwema ukuthi bangaze bagibele izimoto zomphakathi uma beyofuna usizo. Lokhu kuzoyikhuculula kakhulu impilo yabo ngoba bazozizwa befana njengabanye abantu abangenakho lokhu khubazeka.

Izindlela eningavikeleleka ngayo ekuthelelekeni nge-TB ezindaweni zomphakathi eziminyene. Ukuqinisekisa ukuthi indawo yakho yokuhlala ikhucululekile, futhi ihlanzekile ngazo zonke izikhathi. Enye futhi indlela yokuqinisekisa lokhu, ukuvakashela umtholampilo ngazo zonke izikhathi ukuze uzokwazi ukuligwema leli gciwane. Uma usulitholile usheshe ulwe nalo futhi ngokuthola imithi efanele kwabahlengikazi.

Ukudayiswa kwemithi namasaplimenti omgunyathi, ekuthiwa ozifo zonke, okusho ukuthi aqeda lonke uhlobo lwezifo. Ukushushumbiswa kwemithi engajwayelekile emphakathini ngamanani aphezulu kakhulu, njengamaphilisi, namatiye okuncipha. Abahlengikazi bomgunyathi abalaphana noma abalulekanayo kwizinkundla zokuxhumana.

Lesi senzo sibi kakhulu, ngoba lokho kuqonde ukuthi abantu abangenayo imali noma abantu abampofu, abakuzuluthola ulusizo kula makhemisi. Ikakhulukazi futhi ngoba kusuke kubiza kakhulu, kanti yibo la bantu isikhathi esiningi abasuke benezifo ezibucayi abadinga lolo sizo, kepha ngenxa yalesi senzo, bagcine bengalutholanga.

Umehluko walezi nhlelo ukuthi, lolu oluhlanganisa izinhlanganisela yomuthamo ongashintshi, isikalo sakhona siqondile esosuku. Kusuke kuhlanganiswe izakhamzimba ezimbili ukwakha iphilisi elilodwa. Inani lamaphilisi likahle alibizi, kanti lolu hlelo lwezinhlelo zokwelashwa ezizimele lolu hlelo liya ngesimo sokugula kwakho, nokuthi usugule isikhathi esingakanani. Lokhu kusho ukuthi isikalo semithi sakho singashintsha noma yinini. Abahlengikazi badinga ukuhlezi beqaphile, okusho ukuthi lolu hlelo luyabiza.

Esimweni esinje, ngiyacabanga ukuthi uhulumeni kuzomele baqale phansi bahlaziye isimo sokuphila samanje nesimo sakudala. Lokhu kuzobavezela ukuthi kumele izimpesheni zabantu abadala zinyuke kakhulukazi njengoba nesimo sokuphika sesibiza, akusafani nakudala. Okusho ukuthi nemali yempesheni yabantu abadala kuzomele ikhushulwe.

Le senzo sinomthelela omuhle kakhulu, ngoba nanoma iyiphi indoda izokwazi ukubhodla ngezinkinga zazo, ikwazi futhi ukuthola usizo. Izinzuzo zalesenzo ukuthi, lizokwehla izinga lokuhlukunyezwa kwezingane nabantu besifazane. Izinselela zalokhu ukuthi, akubona bonke abazokubona kukuhle lokhu. Abanye bazothatha izinkinga zamanye amadoda bakwazi ukubacwasa ngazo.

Izici engingazicabangela ukuthi lolu hlelo abantu bazolithatha kanjani, ngoba akubona bonke abantu abazolijabulela noma abazoba nesikhathi salo. Kakhulukazi njengoba libheke kwabantu besilisa. Ngingaqale ngigxile kulaba abashadile ngokuthi ngihlangane nomama noma abafazi babo. Ngichazele bona ngoba ngiyazi bona bangabathemba kunesihambeli abangasazi. Ngibe sengenza umqhudelwano ozongenwa abantu besilisa bonke bebhola lezinyawo. Onqobile uzothola umklomelo wemali noma yimbuzi noma inkomo.